Ke bukana ya boitsibiso le pampiri ya go supa bodulo le pampiri ya go supa letseno la tšhelete.

Se segolo se batlegang ke bukana go ba karata ya boitsibiso le pampiri ya go supa bodulo jwa gago ke moka go sireletsegile tota go nna le akhaonto ya banka ebile go botlhokwa le ga motho a sa dire ka ge o kgona go romelelwa tšhelete wa kgona gore o tsamaye le karata ya gago ya banka wa ya go reka kae kapa kae go tsholetsegile, go botlhokwa thata.

O tsaya nomoropolata ya koloi eo kgotsa yona pampiri e dumelang koloi go ba tseleng, wa le isa go puso eo e nepagetseng ba tla go jwetsa dintlha ka botlalo wa kgona go bona gore na go akaretsa jang phokotsego ya boleng.

Credit score ke tlhaloganya gore ke score kgotsa ke palo-palo eo ba go lebelelago ka yona gore a fa e a kgonagala gore ba ka go adima kgotsa ba go neela selo ka sekoloto na?

Fa o dirile kopo, o ema sebaka sa kwa tlase go kgwedi go hwetša karabo.

Go tshwanetse go lebelela melawana ya go laola madi ao ka gare go account-o ebile go be le molaotheo gore go se tle gwa ba le dikgogakgogano gotwe mang o jeleng tšhelete kgotsa go 'irile dilo tse di jalo ka tseo.

Mafelong a semolao a go bonolo go hwetša thuso ka pela ga go tshwana le ko bathong ba ba adimisanang.

Ga ke na kitso e kalo mabapi le meputso ya di-UIF.

Ke nagana gore diperesente di le lesome tlhano ke tsone di siameng fifteen percent.

Credit score ke yone e kgonang go botsa ba mafelo a dipolokelo gore o motho o jang ga go tla dikolotong go ba go adimeng ga gago ga madi kgotsa go sebedisa dilo ka sekoloto.

Go tloga o tshwanetse go itse dikotsi tseo, o tshwanetse o ikgolaganye le ba lefapha la di polokelo.

Se motho a tshwanetseng go se tlhaloganya ka dituelo tsa kgwedi le kgwedi ke gore, ga o tshedisa kgwedi o sa patale seo se ama gampe credit score ya gago e ya ko fatshe mola interest rate ya gago e ya ko godimo.

Thekenoloji e maatlafatsa maphelo a rona, gana jwale o kgona go romela motho tšhelete lefelong la ko magaeng le ge a sena karata ya banka o a kgona go ya mabenkeleng go a e hwetša, ke nagana gore seo e tloga e le kamogelo ebile tiriso e bose ya dituelo tsa se dijithale.

Ao moagisane wa ka, ga o batle go itse tshedimosetso e le ngata ka mokgwa wa kopo ya UIF o tsena mo founung ya gago wa ya go Google wa ya kwa, wa search-a o tla kry-a tshedimosetso ka moka, nna ga ke na gape ke na le tshedimosetso e kalo.